Nahana hore bana bana ba a tsamaya ba ilo batla mesebetsi, hobane ba tshaba tshokolo, ba batla ho ithuta ho ikemela ka maoto a bone, le di-university le di-college ha di ha di ba nke. Ho tlameha hore ba tsamaye ba ilo batla mosebetsi, hore ba kgone ho ikemela ka maoto a bona, le ha ese ntho e le molaong, empa hobane di-college ha di, ha di na .

Dihwai tse nyane di tlameha hore di hodise matsatsi a ho sebetsa le di hora tseo ho sebetswang ka tsona, hore ba kgone ho lefella basebetsi tjhelete e nepahetseng, ha hona motho a batlang ho sebelletsa tjhelete e nyenyane, ka ntle le hore ba hire batho ba tswang kantle. Empa rona mo Afrika Borwa re hloka mosebetsi, ka hoo ba tlamehile ba hodise nako ba sebetsang ka yone, ba tlameha hore ba hodise matsatsi ao sebetsa ba hodise le tjhelete hanyenyane, hore re ska sokola ha kalo.

Batswala ba ka ba rerile ho qala leruo le dikolobe. Ntho eo nka eletsang ka yona ke hore, hore re fumane ditjeho tse felletseng tsa ho qala leruo le, re tlamehile re kope thuso ho mmuso wa lefapha la leruo la dikolobe, la di phoofolo, hore le re thuse ho hodisa leruo lena la rona lena, ho tlameha hore re kope thuso mmusong wa leruo la diphoofolo hore le re thuse, le re fe tjhelete hore re kgone hore re hodise, re ahe sebakanyana se se holwanyana hore re kgone hore re atlehe kgwebong ena ya rona eo re batlang ho e bula.

Ke ne ke sebetsa university ho ruta batho ka tsa boleng, jwale ke batla ho thusa batho ba lekeisheneng ho lema, ke batla ho ba bontsha bohlokwa ba ho lema. Ha o lemme, o kgona ho ntsha dijalo moo o di epetseng teng, o ka setswe wa ilo reka.

Hona tje, ho so ho na le dikolo tse thusang batho hore ba qetelle Matric wa bona, haebaneng ha ba qeta sekolo, e ba thusa hore ba atlehe, le ha ho, ho tsamaisiwa lenaneo la bona ba le tsamaisa hanyane hanyane, empa ba ruta dilo tse nepahetseng tsa hore o ye o qete matric ya hao. Ba bangata batho bao ke ba tsebang bae leng hore ke ne ke sebetsa le bone ba tsamaya ba le baholo ba tsamaya ba ya sekolong ba ilo qetella matric ya bona. Ho bohlokwa hampe hore o kene sekolo hore o tlo o fumane ntho e betere bophelong ba hao. O sekebe wa iphumana o sebetsa dipolasing, o sebeletsa tjhelete e nyenyane.

E emetse mafura a ho qhoma ya lefatshe, mafura a emetse kgase, ho qhoma ho emetse ho tjhesa kapa ho futhumala lefatshe le emetse lefatshe ka lephara. Hona ho tjho hore mafura a ho qhoma a lefatshe ke yone green gas emissions.

Ke tletse lethabo pelong ya ka, eee! ke thabile haholo, eee! ke founa letsatsing lena la kajeno, hore ke le jwetse hore ke fumane kontraka ya mmuso ebile ke thabile haholo. Eeee! ke ngotse hohle ho hlokahalang, ka ngola hore ke tlo fana ka mesebetsi. Batho bohle ke tlo ba etsa hore ba be hantle mona lefatsheng lena leo re phelang ho lona, ha ho sana ngwana ya tla sokolang hobane batswadi ba tlabe ba setse ba thotse mosebetsi. Eeee! ketlo le letsetsa hore le tle re dule fatshe re bue hore re tswela pele jwang ka projeke ena eo e leng hore ke e fumane, eo e leng hore e tlo re sebelletsa le rona.

Ke tlo ba le nnete ho mosebetsi wa ka oo ke mo hirileng, jwalo kaha a sena pampiri ya ho kganna. Ke tlo mo jwetsa hore a ka seke a, a ka se kgone ho kganna a sena dipampiri tse nepahetseng. Seo se tlo re kenya mathateng a maholoholo le ba mmuso wa sepolesa. Ka hoo, ke tla mo kopa hore a dule hanyane, a lokise dintho tsa hae tsa ho kganna ha setse a di fumane, o tlatla honna a njwetse hore di fumane ke hona, re tla tswelang pele.

Lebaka la hore basebetsi bana ba polasi ba etse toyi-toyi ko hore ha ba duliseha hantle mosebetsing, ebile kgatello ya pleke e ba sebetsang ho yona ha se pleke e nepahetseng, ha se pleke e ba loketseng. Le tse ba di sebetsang, ha se tse tlamehile ba di sebetse, ba sebelletsa lekgolo le lenyenyane. Ke ka hoo ba kgethile ho etsa toyi-toyi hobane ba batla dintho tse betere.

Dikgetho tseo a nang le tsona tsa tjhelete malome wa ka hore a qale polasi ya hae ya ho rua dikgomo tsa nama, ke hore a ilo bua le Lefapha la Mmuso la Diphoofolo, kampo a kope mmusong wa government hore o mo thuse hore a kgone hore a tswele pele ka kgwebo e ya hae, kapa a ka ya bankeng, a ilo kopa ho thusiwa ka tsa tjhelete, ha a qeta a ba jwetse hore o tla ba lefa jwang le jwang, le jwang. A fihle a ba bontshe polane ya hae ya hore o tlo o batla ho etsa eng, ebile o kemiseditse ho etsa jwang hore a kgone ho lefa banka.

Ya maphelo a batho hobane ba fetsa lobaka le le telele ba le polasing, ho sheba le hore ho tjhesa ha kang-nkang batho haba kgone ho phela sebaka se setelele hobane, le metsi a hlokahala polasing, a na le ho hlokahala polasing, le motjheso o a ateha, o ntso o eketseha, o oketseha. Ka hoo ba iphumana ba le diketsong tse sa nepahalang, ba ba ifumana ba tshireletseha.

Ke bona ekaba tsela ena ya ho lema e bonahala e le tsela e nepahetseng hobane, ha o tswe kantle o lo reka dijalo kapa meroho. O na le tsona ka jareteng ya hao. Hore o ye shopong ho ya reka hore o senye tjhelete ya hao, dintho tseo tsohle tseo o di batlang di tlabe de le teng jareteng ya hao. O kgona ho kga, o phehe, ka ntle le ho sebedisa tjhelete ya hao, eo o ntso o ipolokela yona ke tjhelete eo o kae sebedisetsang ntho enngwe hape, ke tjhelete eo o ka ipolokelang yona bankeng, ha o na le dijalo jareteng ya hao.